Ke ne ke ikutlwa ke tshogile ke tloga lefelo le le bidiwa Oakland ke ya lefelong le le bidiwang .

Ee, ke na le toropo ya go pagama sefofane mme ke dumela gore ka le lengwe la matsatsi ke tle go se pagama mme se ke se tshabang ka sefofane ke gore sefofane e tlabo e le selo se se ntšha mo go nna mme ga ke itse gore go tla diragala eng mme le ga re lebelela go nna le dikotsi tsa difofane mme ke yona selo se ke se tshabang.

Selo sa ntlha se a tshwanetseng go se dira ke gore a reke tekete mme morago ga o reka ticket e ka letsatsi leo a tshwanetseng go fofa ka lone o tshwanetse gore a ye ko boemelafofane mme a palame sefofane. Mme ga fitlha ko lefelong la Nigeria, ga fitlha ko o tshwanetse gore a fitlhe a kopane le ba bagolo ba kwa Nigeria mme ke moo ba ile go lekolang ditokomane tsa gagwe mme ba tla mo lokolola gore o siame, dilo tsa gage di siame mme a itseela merwalo ya gagwe.

Se ke se ratang ka dibese mo toropong ya rona ke gore di bonako mme di kgona le go tshwara nako mme se ke sa se rateng ke ge go kgweetswa ka go sa tlhomamisa mme go ka diragala dikotsi.

Mathata a ke kopaneng le one ke gore ga o reka karata eno e botlhale ga gona tshedimosetso e ntsi mme o feleletsa go diragala diphoso mme o reka lekwalo le e seng lona kgotsa karata e seng yone.

Gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese o tlhoka go nna le boikobo, o tlhoka go sa felele batho pelo mme o tlhoka go netefatsa gore bapagami ba kgona go fitlha ditirong tsa bona ka nako.

Bontsi ba batho ba ikantse tsona dibese mme fa go na le strike ke mathata ka gonne batho ba feleletsa ba sa kgone go ya ditirong ka gonne e be ba setse ba rekile tsona dikarata tseo.

Dibese gore di tsamaye ka nako ke gore dibese ga se tse dintsi go tshwana le ditekisi mme go botlhokwa gore di tsamaye ka nako mme le banamedi ba itse gore dibese di tsamaya ka dinako mme fa bese e ka ema ka dinao nka thata.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka lobaka la go tsoga go le thari mme ke ne ka leka ka tsotlhe gore ke e sianele mme e kile ya nsiya mme pele ya ka e ne e le botlhoko tota mme ke ne ke tshwanelwa go ema ura di le pedi gore e nngwe e tle gape.

Bapagami ba amega ka tsela e e sa siamang mme maitemogelo a me ke gore ga go diragala jalo e nna mathata ka gore bangwe ba itshepile tsona dibese.

Go ya ka nna, ke nagana gore gore go nne jalo ke ka lebaka la gore dibese di tsamaya ka nako mme di ka se kgone go tsamaya metse e otlhe go ba mela e otlhe.

Eng ama ka tsela e e sa siamang ka gore ditlhwatlhwa ge di namelela le rona re feleletsa re dirisa madi a le mantsi.

Ke ema mo sekalong sa lesome ka gonne dibese di re thusa thata mme dibese ga di tshwane le dinamelwa tse dingwe mme ke bona e le tsona tse di leng botoka tse e leng gore motho a ka di dirisa mme ke kgotsofetse ka tirisanommogo ya bona le banamedi ba bona.

Nka utlwa botlhoko thata mme ga gona se nka se dirang ka gonne batho ga ba sa batle go pagama dibese ga ba batle go pagama dibese, o ka se ba gapeletsege mme fela nka utlwa botlhoko thata.